Ayi, ngincamela ukuhamba ngiyothatha i-loan ebhenki kunokuba ngithathe i-loan-i ngokomashonisa bendawo. Ababolekisi bendawo sibabiza ngokuthi omashonisa, ama-loan sharks, so mina ngincamela ukuhamba ngiyoyithatha ebhenki ngoba ibhenki kungcono alihluphi liy'donsela lona uma ngabe selidinga imali yakhe. Unlike umuntu, umashonisa, umuntu obolekisa ngemali wasemakhaya ozofika azoloku ekungqongqozela ezofuna imali yakhe, okungcono ibhenki lizithathele kuyona uma kungena le eyomholo.

Gogo, sekukhona indlela elula yokuthenga umoya, airtime. Sekukwazi ukuthi kuthengeke ebhenki kodwa gogo ungavumeli muntu ozocela ukuthi umsize, ungaceli usizo kumuntu lokuthenga i-airtime. Ungacela kimina kuphela ngoba nephini yakho yasebhenki, lezi nombolo lezi eziyimfihlo zakho eziwu-four zasebhenki akufanele zaziwe yinoma ubani. Yingakho kumele ukuthi ucele mina ukuthi ngikuthengele, okanye thumela ingane esitolo noma e-supermarket iyokuthengela i-airtime kunokuba usebenzisa ibhange. Angikuphasisi ukuthi usebenzisa ibhange uwedwa ngoba kunalezi nombolo eziyimfihlo ekungafanele zaziwe unoma ubani.

Uma ngabe eyovula i-akhawunti ebhange, kumele ukuthi avule i-akhawunti azoyibiza ngokuthi i-savings account, aphinde acele ukuthi le savings account ibe namalokhuzana nenkokhelo ephansi kakhulu than ezinye, kube like ama-low fees. Ilokho okubalulekile uma ngabe eyovula i-bank account ebhange.

Ngeke ngiyithathe, ngingayiyeka ngize ngiyithathe uma sekuvela isimo esidinga imali or izindleko ezidinga imali. Angeke ngiyithathele ukuthi ihlale ngingakabi nazo iy'ndleko. Kumele ngize ngibe ney'ndleko kuqala kuyima ngiyoyithatha.

Uma kuwukuthi nifisa ukuthi niyocela isicelo se-UIF kumele niphathe yonke imininingwane eyizidingo ezodingeka eHome Affairs, ngingathini, esikhungweni se-department ezokwazi ukuthi ibahlinzeke nge-UIF. So, yilokho ukuthi okubalulekile ukuthi baphathe zonke izinkcukacha ezidingekayo.

Ukuthi kumele abuyele la abekade efake khona isicelo athole ukuthi kwenzekeni, aphinde abuyele lapho awayesebenza khona enkampanini akade esebenza kuyona. Then bazofika bakhone ukumsiza, bamlungisele sonke isimo abhekene naso ngaleso sikhathi.

Uma udlulelwe umuntu wakho, ushayela umshwalense wakho ubuye uzomthatha umzimba wakhe. Uma kuwukuthi udlulele esibhedlela or emtholampilo uyamshayela umshwalense wakho abuye azothatha umzimba waloyo muntu wakho ahambe ayowubeka endaweni yako umshwalense. Ebese ukuthi ngakusasa uhambe uyobhalisa, uphathe ney'ngcukaca abasuke bey'dinga, ubhalise. Leso sikhathi osilindile, kunesikhathi esilindwayo bese uyanikezwa ukuthi uzoze ukwazi ukuthi umuntu, umzimba womuntu wakho uwuthole nini.

Kumele ngokwami ukubona nokucabanga, ngicabanga ukuthi kumele uphathe, ube ne-ID yakho nencwadi eshoyo ukuthi ilunga lakho lomndeni lidlule nini emhlabeni, ulufake nini kumshwalense wakho. Bonke ubufakazi nje obuphathekayo ube nakho, ukwazi ukuthi noma ngabe uthole inkinga usebenzise bona.

Ngake ngazifuna ngesimo sokuthi ngangiphelelwe itorho la ngangisebenza khona kwase kuphoqa ukuthi ngihambe ngiyozidinga iy'nzuzo zami zibuyele ngakumina. Yisona isizathu sami leso esadala ukuthi ngihambe ngiye kuyoyidinga, ngiyoyifuna.

Umalumekazi wami ebesengozini yemoto safonela, sashayela abe-medical aid yakhe beza komthatha lapho bamisa esibhedlela. Wafika esibhedlela waxilongwa, wahlolwa lapho ukuthi kukuphi la elimele khona kakhulu, bamu-treat-a ngendlela, or bamnakekela ngendlela. Bamyalela nemiyalelo ikuthi ikuphi okufanele akwenze, nokuthi ikuphi okufanele angakwenzi. Yayimnakekela shame kahle kakhulu. Akukho esasishoda ngakho saneliseka, basiqinisekisa nje ukuthi impilo yakhe ikwesiphi isimo.